Okokuqala funeke akwazi ukuba nomonde. Okwesibini abe nolwazi lwezobugcisa nobuchule lezemidlalo, akwazi futhi ukuqonda abantu abathande abantu. Akwazi futhi ukuhola nokuphuhlisa izakhono. Loo nto leyo eyo izawukwenza uba abadlali bakhe baye phambili, neqembu lakhe liye phambili ngokunjalo.

Oyena mdlali wetenetya obhinqileyo ophume izandla nguSerena Williams ngoba nje nguye oye waye wabizwa ngeengozi ngeGOAT, nge-Greatest Of All Times, ewina amatyeli amanintsi kungekho mntu omhlulayo. So ndizawuthi nguye ke.

Eyona nto endiyithandayo ndizawuthi kukupheka. Yho, ndiyakuthanda ukupheka! Ukupheka maan kuzisa ukuthula phakathi. Ndingathi ndichitha, yho, iiyure ezingaphi? Ngoba ndipheka iveki yonke ndipheke, ndizame izinto ezintsha ndithande abantu bave isandla sam. Ndizawuthi ndiyakuthanda ke ukupheka ngoba xa ndibona enye into, nam ndifuna uyizama ndiyibone uba ndizayikhupha na, izawuba mnandi ngale ndlela ndiyibona ngayo ngelihlo. Ndiye ndithathe ke ngoku ixesha ndithathe nesigqibo sokuyizama, ndizizamele apha endlini, ndizamele nefemeli yam.

Okokuqala uxindezelo oba kulo ngoba yonke into oyenzayo funeke ibe kumgangatho othile. Okwesibini ukuba abantu mhlawumbi abasazikuthemba ngale ndlela bebekade bekuthemba ngayo ngoba ubaxelele ngento ethile bayizama, ayabasebenzela. Okwesibini imali mhlawumbe ayisangeni ngale ndlela bekade ingena ngayo kuthulekile, akukho somashishini mhlawumbi ofuna ukuzibandakanya nawe.

Ndingathi mhlawumbi yenziwe yile nto yokuba udibene nabanye abantu ngoba endlini nguye nam, ke ngoku xa kephuma ebuya mhlawumbi esikolweni uyakwazi uchitha ixesha lakhe nabanye abantu. Ngoba ewe esikolweni unabo abahlobo kodwa apha ekuhlaleni bekade engenabo, ngoku uyaqala uyakhululeka, uyakwazi ke ngoku ukuthetha nabanye abantu abangangaye. Loo nto leyo ikhokelela ukuba abe nabahlobo abanintsi.

Kungaxhomekeka ekubeni ungumntu onjani yena ebholeni ngoba uza fumaniseke uba akayithandi ibhola, ke ngoku mna xa ndithi makayodlala ibhola ndimenzisa into angayithandiyo. Kodwa ke makuthiwa uyayithanda ibhola kodwa unguloo mntu olilolo uyidlala eyedwa apha ebaleni ekhaya. Into endingasuke ndiyenze ndingacela umqeqeshi webhola walapha ekuhlaleni amane befika bezomcela. Uzawuze agqibele, nam ndimane ndithetha naye apha ecaleni ndimxelele uba uza mnceda ekubeni akwazi ukhe ancokole nentanga zakhe aphile, abone ubomi ngaphandle kwekhaya. Iza mnceda nebhola, mhlawumbi angazibona egqibela engumdlali ophezulu okanye umdlali omkhulu webhola. Ndingazama kanjalo.

Ndingathi yi-The Sims ngoba phaa uyakwazi ukukhetha, uzikhethela umzi wakho, uzikhethele imoto kodwa ke funeka uhlale nje ubaleka, uhleli nje uyabaleka. Ngoba uba uke waqala umntu oyi-one uzawugqibela ke ngoku sowumane uzama ngeendlela zonke ukuzivikela. Umane nje uyabaleka uthenge, utshintshe iimoto, uthathe iimoto. Imnandi, imnandi iyalichitha ixesha nesithukuthezi.